Ulimi lunomthelela omkhulu kakhulu endaweni zasemadolobheni ngoba ufica kuneminye imihlobo ekhuluma ezinye izilimi ezihlukileyo isiZulu. Ngaleyo ndlela kukhona ozobe ukukhuluma bengakuzwa, ujike ubatshele ngesiLungu, ujike ubatshele mhlaw'mbe ngesiBhunu. Konke lokhu kuhamba kuhambe ukuthi noma ngabe kuba nengane ezizalwayo sisebenzise lawo magama bese siba yikuthi isiZulu sesixutshiwe, akusasona isiZulu phaqa. Lesi esasincela ebeleni, kunomthelela omkhulu kabi, kuyasiphazamisa kakhulu isiZulu sakithi.

Abazali kumele badlale indima enkulu ekuthini abantwana bashada ubani wakwabani. Lokho kungoba abazali bazi kangcono futhi bazi kakhulu. Bayayazi nemindeni eziphethe kahle futhi bayabazi nabazali abahloniphayo emphakathini. Lokho kunokuba nomthelela omuhle ngoba abazali mangabe bethe ebazali ebantwaneni babo nangu us'bani wakwabani. Lokho kuba nomthelela omuhle ngoba lowo mfana kumbe lowo sisi uzowuhlonipha umhlaba. Ahloniphe abasekhweni ngoba laba bantu ngabantu abasondelane nabakubo.

Ngokubona kwami, kuningi kabi ukudla kwesiZulu ongasavamanga ukutholakala ukudla okufana namadumbe, isathiyane, isafica. Ukudla obekudliwa noma isiphi isikhathi kwaZulu sekuhamba kuhambe kunciphe. Abanye amadumbe sebewathatha njengokudla kwabantu abahluphekayo futhi kweminye imizi nje sidalwa ingane zakhona aziwadli. Lokhu yikudla okunomsoco, yikudla kwasemandulo, yikudla okwakudliwa emizini yonke kepha akusadliwa kweminye imizi.

Izizukulwane zamanje azisawagcini amasiko akwaZulu . Kuningi asebekwenza okuphuma endleleni. Sebebhubhudla utshwala, sebedelela abantu abadala , futhi okunye sebekhulelwa bebancane. Okunye futhi ukwenza kwabo lapha emgwaqweni abasahloniphi abantu abadala. Mabehamba nje emgwaqweni izenzo zabo nje ziphuma endleleni. Konke abakwenzayo kuphambene isiko lomhlanga abasaligcini zimbalwa ingane, ezisahamba emhlangeni ziyahlolwa.

Mzala mina engangakusho ikuthi lapho oyakhona ngicela ufike ubahloniphe abasekhweni ubanike indawo yabo, nomkhwenyana naye umhloniphe, nihloniphane nobabili, niphathane kahle, nifunde ukubekezelelana futhi okunye, nifunde nokuzehlisa, nifunde nokuthobelana . NoNkulunkulu abenendima emshadweni wenu, nim'nxuse njalo ukuthi ahambe nani. Konke nikuthathe nikubeke kuMdali. Kungabi khona obamba ingqubu noma olala ephatheke kabi. Nisheshe ukulungisa indaba yenu mangabe kukhona ukungazwani, nibonisane nje ngakho konke nibambisane futhi okunye nithandane.

Indima yobuchwepheshe ekunqobeni izithiyo zolimi i-App ebizwa ngokuthi i-Translater. Lapho-ke ukhuluma wena noma ubhala phansi efonini yakho, lokho ofuna ukukusho, noma lokhu ofuna ukukubhala ngolimi lukaMageba, ibese yona ngokwayo , iguqule leyo nkulumo noma lowo mbhalo uwufake kulolo limi olukhethileyo. Uyithole usukhuluma nomuntu, nhlobo ebelingeke lizwane ngoba izilimi zingafani. Kepha ngoba nanku kukhona yona.